Bana ba ka di-game ke ntho e ntle haholo hobane e thoba maikutlo, ebile hangata e etsa le hore bana ba be le dikelello tsa tjhatsi. Empa ke kopa hore ha le di bapala le nne, le shebe hore ho na le tse sa lokang le di kgethe hantle. Le se ke la bapala di-game tse nang le ditlhapa kapa tse leng hore di tletse ka ntwa kapa tse etsang tse halefisang motho maikutlo. Mme le ne le hopole hore ha le bapala di-game lena le mosebetsi o mong o itseng wa bo sekolo jwalo ka bo di-homework-e jwalo jwalo. Le lokela hore le iphe nako, le etse mosebetsi wa bohlokwa pele le ka bapala dipapadi tse itseng.

Moo ke dulang teng ha di yo dibaka moo motho a ka ikwetlisang teng a sa lefe tjhelete. Kaofela ha ha tsona di hloka tefiso ene tefiso ya teng e batla e phahame haholo. Mme sena ha se ntshware hantle hobane batho kajeno ba ya kula. Hwa hlokahala hore batho ba ikwetlise. Mme batho ba bangata ha ba na mesebetsi, mme haeba boikwetliso le bona bo hloka tjhelete, ho ba thatanyana hore batho ba bangata ba ka ba le thahasello boikwetlisong le bophelong bo botle.

Motho a ka kgona ho etsa hore marangrang a mangata a internet-e a ikenye hore yena o nka dinepe, le dinepe tsa hae, a ka etsa hore tlase mona ho ngolwe lebitso la khamphani ya hae e nkang dinepe kapa lebitso la hae. Hore motho mang kapa mang ha bona senepe se nkuweng ke yena, a hlokomele hore senepe sena se nkuwe ke motho ya itseng, mme dinepe tsa hae di ntle haholo. Sena se tla etsa hore kgwebo ye ya hae e hole haholo mme e mo sebeletse.

E ka ba ntho e ntle haholo. Haholo batjha ba kajeno ha ba sa bapala bo merabaraba, ha ba sa bapala bo diketo ha ba sa tseba bo ditolobonya. Dintho tsena kaofela ha tsona ke dintho tse etsang kelello ya motho e be tjhatsi. Tse ding tsa tsona di kwetlisa mmele. Jwale ke na le bonnete ba hore batjha ha ba ne ba ka tseba dipapadi tsa setso tsa rona mona Afrika Borwa. E ne e ka ba ntho e ntle haholo eno hobane e ne le ntho, ke ntho e ka ba thusang boikwetlisong le ho etsa bonnete ba hore dikelello tsa bona di dule di bulehile.

Yona kannete se ntse e ratuwa haholo mona Afrika Borwa. Mme ke nahana hore mohlomong ha dibapadi tsa bolo di ka nyollelwa mekgolo, seo se ka thusa haholo hore e kgahle batho ba bang ba tswang ka ntle. Ha o sheba dinaha tse ding tse itseng di kgona ho hohela dibapadi tsa mafatshe ka hore di nke, batho ba bang ba itseng ba leng hore ba tsebisahala haholo papading ena ya bolo ebe ba ya ba hira. Ebe batho bao ka baka la ho tsebisahala ha bona lefatsheng ka bophara, ba etsa hore papadi eo ya bolo naheng tseo e tume haholo. Mme ke nahana hore mona Afrika Borwa ha batho kapa dibapadi tsa bolo di ka fuwa menyetla e itseng kapa mokgolo e batlang le hodimonyana. Seo se ka etsa hore dipapadi kapa dibapadi tse tswang ka ntle di kgathalle kapa di be le yona ntho eo ya ho batla ho bapalla dipapadi tsa bolo mona Afrika Borwa.

Ke ye ke bone metse e mohodu ditoropong, ho na le bo dipaka. Dipakeng mona ho tla be ho beuwe dintho tse mmalwanyana tsa ho ikwetlisa. Ntho ena ke ntho e ntle haholo ha e ne e ka ba teng makeisheneng a rona. Ke nahana hore hwa hlokehala hore re ka bua le makhanselara ka hare ho metse ya rona. E be le bona ba etsa hore ho be le ditshepe tseo tse batho ba kgonang ho ikwetlisa ka tsona mona dipakeng tsa rona. Hobane dipaka di sentse di le teng. Mme ho ka ba molemo hore di be le tsona disebediswa tsena tsa boikwetliso hobane di tla thusa haholo ka hare ho setjhaba. Hobane batho ba bangata ka hare ho motse ehlile ha ba phela hantle.

Rugby ke papadi eo ke hotseng ke e rata haholo. Le ha e le hore ha ke a ka ka fumana monyetla wa hore ke e bapale. Ke ka hoo ke dulang ke e shebella TV-ing mme ke ka hoo ke e ratang hakana.

Nna tjhe, ha ke rate papadi ya ho spin-a dikoloi kapa le hore e be molaong hobane e na le bokotsi bo bongata. Hape ha ho bonolo hore batho ba bang ba ka e bapala ho ya ka tsela ya hore e hloka dikoloi tse ikgethileng. Mme o tla fumana le ka hare ho makeishene a rona. Batho ba bangata ba se ba spin-a dikoloi ho sa kgathalatseheng hore ke tsa mofuta ofeng. E be ka nako ho beha maphelo a batho kotsing jwalo ka lebaka leo, ke batla ke sa nahane hore ke mokgwa o motle oo.

Ke nahana hore ha re ka kenya dipapadi tsa setso, jwalo ka bo diketo le bo morabaraba. Di ka thusa haholo hobane bana ba tla di tlwaela mme ba tla di rata. Hobane ke dumela hore ke dintho tse bonolo hobane ha di hloke disebediswa tse ngata tse hlokang ho rekwa ditoropong. Bana ba ka kgona ho ipapalla tsona fatshe. Ba ngwapile lefatshe ntle le hore ba reke disebediswa tse ding. Mme ke nahana oo ke mokgwa o batlang o le bonolo wa papadi, haholo ho ya ka moo maemo a moruo wa naha o leng ka teng.

Ee, ke kile ka di bapala, ke mokgwa wa wa dikarete oo motho a bapalang karete e nngwe hodima e nngwe. Empa e lokela hore e tshwane ka nomoro kapa ka letshwao. Ha e le five card yona E hloka hore motho a be le dikarete tse tharo tse tshwanang le tse pedi tse tshwanang. Mme hangata e bapalwa ka mofuta kapa ka mokgwa o fapaneng. Ho ya ka ditumellano le hore batho bao bapalang ba dumellane hore mofuta ofe wa dikarete ba o sebedise ka tsela e jwang.

Ho na le dibapadi tse mmalwa founung tse sa hlokeng motho hore o ka bapala le yena. Mme ke nahana hore dipapadi tse itseng di ka o thusa haholo, tseo e leng hore e ka wa ntsha bodutu. Hape e ka etsa hore kelello ya hao e dule e le tjhatsi e ka o thusa haholo hore o be motho a nahanang ka pele. Mme ke tla o bontsha tse ding tse mmalwa tseo e leng hore di tla o thusa ho ntsha bodutu.

Ha e ntshware hantle hobane ka nako tse ding bana ba na le ho lebala hore ho na le dintho tse ding kapa mesebetsi e meng o ba lokelang ba o etse hae. Jwalo ka di-homework-e tsa bona tsa sekolo. Ebe ngwana o dutse a bapala di-game a lebala le boikarabelo ba dintho tse ding tseo a lokelang ho di etsa le ka tlung. Empa hee se ke na le hore ngwana ke me etsetse time table hore a tsebe hore o tlo ngola dintho tse ding tsa sekolo ka nako e itseng, ebe hee o ba le nako e itseng ya ho bapala kapa ya ho intsha bodutu ka yona.

Ee, naha ya rona ehlile e na le matla, kapa bona bokgoni ba hore e ka hapa mohope. Empa ho fihlela hakana dinaha tsa kantle kapa tsa mose ho mawatle, ke tsona tse batlang ho le bobebe hore di ka hapa mohope wa lefatshe. Hobane ho na le dibapadi ho bona boholo tse bapallang hona mose le mawatle. Mme naha eo ke nahanang hore naha ya rona e dula e na le le sera sa teng se seholo e hona mona Aforika. Ebile e batla e tlwaelehile haholo jwalo ka mane ka .

Ke tlo mo eletsa hore a e boloke. Hobane ke tjhelete e ka mo thusang haholo ho ntshetsa pele talent-e ya hae ya Esports kapa e ka mo thusa hape dithutong tsa hae nakong e tlang. Hape taba ena ya Esports e hloka dintho tse itseng jwalo ka laptop kapa computer ya boemo bo phahameng. Jwale e ka mo thusa haholo hore a thole ya boemo bo hodimo hore a kgone hore a ntshetse pele talent-a eo a nang le yona.

Ke rata sebapadi sena haholo hobane jwalo ka ha Sesotho se tjho hore mohadi o tswalwa seretseng. Jwale ke ka hona ke dumelang hore sebapadi sena ho ya ka moo se tswang teng. Se hotse lelapeng le sotlehang le dikojwana di mahetleng. Mme o kgonne hore ka hare ho maemo ao kaofela, e be sebapadi se hlwahlwa ka hare ho naha kajeno. Ke ka hona ke mo ratang hobane ha ka a dumella hore maemo a habo kapa a bophelo ba hae a hatelle ditoro tseo a na leng tsona.

Nka nahana ho qala kgwebo ya yona hore batho ba mmalwa ba kgone ho e bapala. Hobane eGaming e hloka mofuta o itseng wa disebediswa le di-laptop tseo wa di sebedisang, boholo ba tsona ke tse nkang sebaka se seholo. Mme boholo ba tsona di batla di phahame ka theko. Mme seo se ka etsa hore bana ba bang ba be le thahasello papading eo.

Ho kotsi haholo ho tsamaya o ntso bapala game mmileng, hobane ka nako ha ho hlokomele, le ha o se o kene ka tseleng. Hoo e leng hore ekaba ya beha le bophelo ba hao kotsing. Game ke ntho ya bohlokwa ebile ke ntho e monate haholo, empa e hloka motho a e etsetse nako mme a e bapalle sebakeng se bolokehileng ka nako tsohle.

Dipapadi di thusa haholo motho hore ha a hlotswe, a kgone hore a tsebe hore o hlotswe ka lebaka la eng. Ebe wa kgona hore a ka ikwetlisa ka tsela e batlang e phahame lekgetlong le tlang. Empa hape e thusa motho hape ho amohela hore a utlwisise hore ha se ka nako tsohle moo motho e bang mohlodi bophelong. Mme ka nako tse ding le ha o ka wa leka dintho tsohle, wa etsahala hore dintho di ske tsa tsamaya ka tsela eo wena o di lebelletseng. Jwale sena haholo se fana ka kutlwisiso ya bophelo le hore motho a kgone ho ipeha hantle ha bonolo ka baka la maemo a bophelo ao ka nako motho o senang matla hodima ona.

Ke ile ka halefa haholo hobane ho no ho hlakile hore ke se ke ntse ke hlotse. Empa ka e ne e se e le bosiu, ke ile ka hloleha hore na nka fumana data jwang hore ke tle ke qetele papadi eo ke neng ke ntse ke e bapala. Ke ila ba ka qetella ke robetse ke lebaka la ho utlwa pelo bohloko.

Taba ena ya hore ebe ha ho sa mamela ka tlung ka moo ha ho sana motho o mo mamelang hohang hohang ha ya loka. Hoo ho tlo etsa hore qetellong ke be ke o amohe laptop eo re o reketseng yona, hobane eo etsa hore o telle ka tlung. Ha ho sana motho o mo mamelang hohang. Re a utlwisisa hore dipapadi tseo di bapalang di monate, empa o lokela o utlwisise hore ka tlung ha se batho bohle ba e leng thaka tsa hao. Wa lokela ebile wa tlameha hore o hlomphe batho bohle, ha fela o ntso dula ka tlung ka mona.